Go na le merogo e e tshwanang le, morogo o ba o bitsang Okra o thusa, batho le metsi a teng a siame mo mmeleng.

Fa o batla go jala diapola o tseya dithotse tsa teng wa di tsenya mo teng ga thišu mme wa di beya sebaka, ga o fetsa, fa di thoma go tlhoga wa di tsaya wa di tshela mo mmung dithotse tseo.

Ditamati di jalwa ka go tsa dithotse tsa ditamati o di tsenye mo mmung. Mme, fa o fetsa wa tsenya dithupa gore ditamati tsa gago di seke di ya wa.

Rooibos ga ke itse gore e jadiwa leng, e ntshiwa neng, le gore peo ya teng e kry-ewa ko kae.

Melemo e ka nnang teng mo Rooibos ke gore batho ba ka nwa tee e e botoka e seng kotsi go tshwana le di tee tse dingwe.

Dikgwetlho tse balemirui ba Rooibos ba kopanang le tsone, ke fa go fetoga dintlha tsa ngwaga ba ka tlhokomela gore ba e lema neng Rooibos.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno ke dife? Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba lebaneng le tsone gompieno ke gore go na le bothata ba metsi mo nageng ya rona, balemirui ba le ba bantsi ga ba kgone go nosetsa dijalo tsa bone sentle ebile, tse dingwe di fisiwa ke letsatsi, ba bangwe ga ba na lefatshe gore ba ka lema.

Tse di na leng boleng jo bo oketsegileng tse di jaaka dijeme, matute le maungo a a omisitsweng ke dife? E ka nna tsone diperekisi tsa go apeiwa.

Dingwe tsa maungo a jalwang mo lefatsheng thata ke morogo o tshwanang le sepinatšhe ka gonne, ga o tseye nako go mela gape ga o tlhoke metsi a mantsi o mela gongwe le gongwe.

E ka nna ya nna merogo e e tshwanang le sepinatšhe ka gonne, ga e thata gore o e jale, kgotsa o e tlhokomele o ka e jala ka nako e nngwe le nngwe ya ngwaga.

Mabele a na le seabe mo temothuong ya gompieno ka gonne, o kgona go ira papa ka one kgotsa motogo le dijo tsa bana.

Ga go tewa Wine farming go tewa jang a ke nngwe ya dijalo tse di jalwang kana jang tlhalosa ka boripana? Fa go tewa wine farming go tewa fa go tsewa diterebe badiri one e ka yone ga di jwadiwe ka nako ya mariga.

Gantsi go rotloediwa go ka itirela ditshingwana mo di teining tsa rona mo malapeng, ke dilo dife tse botlhokwa tse o di tlhokang go ka itshimolela di tshingwana mo lelapeng? Neela tse di ditlhano. Dilo tse o di tlhokang go itshimololela ditshingwana ko gae, ke di seed, metsi le mo o ka jalang teng le di diriswa tsa go di berekisa ko temeng ya gago.

Go lemiwa ga Rooibos go thusa jang gore go nne le mefuta e farologaneng ya ditshedi gore go sirelediwe tikologo? Ga ke itse gore go lemiwa ga Rooibos go thusa jang.

Ke dife dithoro le dijo tsa dithoro tse di botlhokwa thata tse o di itseng mme, goreng di le botlhokwa? Ga ke itse dithoro le dithoro tse di botlhokwa tsa dijo le botlhokwa ba teng.

Ke dife dilo tse o tshwanetseng go di itse pele o ka jala Rooibos kwa temothuong ya gago? Dilo tse o tshwanetseng go di itse ka go lema Rooibos ke gore Rooibos e jadiwang neng, ebile e kotulwa neng, le gone gore mosola wa Rooibos ke eng mo tikologong ya gago.

Ke dinonofo dife tse di tlhomologileng le melemo e Rooibos e na leng yone jaaka sejalo se se rekisiwang? Rooibos e dira tee e monate gape, ga e na kotsi go tshwana le di tee tse dingwe jalo jalo.

Tsela dife tse Rooibos e dirisiwang ka tsona mo dijong, mo ditlolong tsa go intlafatsa le mo madirelong a mangwe? Rooibos e dirisiwa jaaka tee gantsi, gape le masea a kgona go nwa tee ya Rooibos e diriswa le mo dilong tsa go tlhapa.

Ke ditsela dife tse dišwa tsa Rooibos e dirisiwang ka tsona mo dijong, mo ditlolong tsa go intlafatsa le mo madirelong a mangwe? Rooibos mo matsatsing a, ba kgona go dira sesepa ka yone le go ira dilo tsa go itshasa, le tsa bana kgotsa le yone juice.

Kgolo ya thekenoloji e ama jang temothuo le kgwebo ya maungo? Ka kgolo ya thekenoloji batho ba reka maungo le morogo go tswa ko mebarakeng.

Maemo a bosa a a farologaneng a ama balemi ka gonne, ka setlha sa mariga dijalo tse dintsi di a šwa balemi ga ba kgone go ira madi.

Maungo a na le seabe sefe mo boitekanelong jwa motho le mo phepong ya gagwe mme, a ka tsena jang mo dijong tse di na leng dikotla? Maungo a thusa ka gore re dule re itekanetse re le batho.

Maungo a na le seabe sefe mo tshegetsong ikonomi ya Aforika Borwa goreng o re yalo? Maungo a na le tshegetso mo ikonoming ya rona ka gonne, fa go na le maungo a e leng gore dinaga tse dingwe ko ntle ga a na tsona, mo Aforika a le teng ra kgona go a tseya maungo a o, re a rekisetse batho ba kwa ntle mme, re kgone re bone madi. Gape go na le gore batho ba kwa ntle le ba mo Aforika ge ba tsaya maungo le merogo, ditlamo, tshwanetse go patalwe tšhelete e e rileng.

Merogo e na le seabe se sefe mo boitekanelong jwa motho le mo go nneng le dikotla mme, e ka tsenngwa jang mo dijong tse di na leng dikotla? Merogo e re thusa gore fa re bobola masole a rona a mmele a kgone go lwantsha bolwetsi joo le gore re kgone go dula re itekanetse.

Merogo e na le seabe se fe mo boitekanelong jwa motho le mo go nneng le dikotla mme, e ka tsenya jwang mo dijong tse di na leng dikotla? Merogo e re thusa gore fa re bobola masole a rona a mmele a kgone go itirela re nne botoka.

ke eng mme, e sologela botsogo jwa rona molemo ja? Merogo ke dijo tse e le gore di ya lemiwa.

Rakgadi wa gago o ne a rata go go apela merogo e e farologaneng ke e feng e o e ratileng thata mme, goreng o e ratile? Merogo e ke e ratileng thata e ka nna ditapole le sepinatšhe ke e rata ka gonne, e monate and ga e thata gore motho a e apeye.

Rakgadi wa gago na rata go go apela merogo e e farologaneng ke efeng e o e ratileng thata mme, goreng o e ratile? Merogo e ke e ratileng thata ke ditapole le sepinatšhe ka gonne, ga di thata gore motho a di apeye and di butswa ka pele.

Sekaseka seabe sa dijalo tsa kgwebo jaaka, ditirebe tse di dirisediwang go dira beine kgotsa morara mo madirelong a temothuo. Tlhalosa ka ga ditlamorago tse di ikonomi, tikologo le loago tsa temothuo ya mofeine kgotsa morara le ka moo e tsentseng letsogo ka teng mo ikonoming ya selegae, tswelelopele le mmaraka wa lefatshe.